Ke bona batho ba reka di-take-aways hobane takeaways ke ntho ya hore o e je hona jwale e seng o e behele ka la hosane hobane ka la hosane e tla be e senyehile. Take-away ke ntho ya hore o e je hona jwale. Ha o qeta ho e reka, wa e ja, o wa e feta, o lahlelwa sekotlolo sa teng, kwa ha se sekotlolo se hlatsuwang, o se lahlela kwana.

Bomme ba bapala karolo e ntle a haholo ho morwetsana wa bona ha itukisetsa hoba mosadi wa sebele bomme e tlamehile ba behe morwetsana yona fatshe, ba mo bontshe hore mosadi e tlamehile a tshware lelapa la hae jwang, a hlomphe monna wa hae jwang, e seng monna fela le family ya bo monna mmoho le ya bona le bana ba bona hore ba mo tshware jwang. Ke ka ke mo karolo e kgolo e ba e bapalang ho motho wa mme ha itukisetsa ho ba mosadi.

Ha ngwana wa moshemane a se a tswa lebollong e se e le monna, ke dumellana le yona polelo ena hobane o rutuwe ho ba monna ka kwana ka thabeng ha se a tswa lebollong ke monna wa sebele, monna ke monna ka hore a hlomphe lelapa la hae, a hlomphe le batho ba haufinyana le ba hole le yena, ke monna a bontshe ka diketso tsa hae, ke dumellana le yona polelo ena.

Makeisheneng re na le mehlobo e fapaneng nna maikutlo aka ke thabela ho ba na le mehlobo e fapaneng hobane re ithuta tse ngata ho tswa ho bona. Batho bana be re phelang le bona ba tswang kwana le kwana. O ka ithuta hore sena ke eng le sane, ke eng ho tswa ho bona le bona ba ka ithuta se seng ho tswa ho wena.

Mapheko a puo a ile a nthibela hore ke se ke ka fihlela seo ke se batlang, ebile seo se ile sa ntshwara ha bohloko haholo.

Ke hopola heso ha ne re phehetse kantle ho le monate haholo ho besiwe ebile ho binwa ebile ho jewa ha monate. Re na le batjhaki ba bangata, mme ba ile ba thabela dijo tseo tse ne di phehetswe kantle le baneng ba tjhakile e la re ha ba tsamaya, ra ba fa mefao hore ba lo ja tseleng, ba jele ba fihla mahabona kapa mahabo bona.

Ditlwaelo tsa boholoholo tse seng batho ba kajeko ba di lahlile. Ntho eo e ntula ha bohloko haholo hobane tsena tsa kasheko di batla tjhelete ebile ha kasheko ntho e sebediswang haholo ke internet tsela tsa boholo boholo tsa seholoholo e ne le dintho tse etsahalang mahala mahala feela. And-e batho ba kasheko ba di lahlile, ho tshwana le bo setso.

Sesotho se monate ebile se ya thabisa ebile se ya chaza setso sa heso. Ke se rata haholo dipina tsa teng di monate polelo ya teng e monate kgale kgale re ne re phela ho sena tsotsi rene re ipalla dibuka ho le monate, re etsetsana dipale ho le monate. Batswadi ba rona ba re etsetsa metoho, ha re ya hae metoho ke motoho o kgorisang ha monate ha o ya bo sekolong o dutse hae ho ne ho binwa. Ho ne hona le moo re robalang teng, ho binwa e le bomme ka mona e le bontate ka mona ho le monate ho sena le tsotsi.

Ha ngwana kapa motho a kolobetswa ko kerekeng, ho lokela hore re keteke hobane ho bontsha hore Modimo o mo amohetse le yena, o amohetse Modimo tlamehile ho ketekwe ho be monate. Re thabeng le yena hore Modimo o mo amohetse.

Metswalle ya ka ho dula le nkgono le ntatemoholo ba ka ho monate haholo ho nna hobane ba mfa dikeletso, dikeletso tsa ditjhelete, dikeletso tsa di kgarebe, dikeletso tsa bophelo tataiso nakong e ngata ke hobane nako e ngata. Ke dula le bona hobane ke ya ba rata and ke ya ba bona ba ngata ba ka se nfetohela fela tje ka metswalle ya ka tje. Ha e dula e nfetohela, ho thwe ha o qeta nako le moriri o moputswa. Matsatsi a hao a bophelo a eketseha mo lefatsheng. Tataiso ao ke ratang ho dula le bona ke ba etsetse ntho tse ntle le bona, ba nketsetsa ntho tse ntle, ba nketsetsa ntho tse ntle ka ho mfa dikeletso.